Mina ndzi ehleketa leswaku swi kahle kambe ka van'wana swi nga va swi nga ri kahle hikuva loko munhu a tshama na vakhegula a nga swi koti ku va hlayisa u fanele a va yisa la va nga ta hlayisiwa kona kambe vakhegula lava hi fanele hi hi endla leswaku vatukulu na na vatukulu swi va vona va va tiva hikokwalaho va fane va tshamisiwa ekaya va hlayisiwa kona.

Kokwani Mashele va fanele va ya tshama evuhlayiselweni bya vakhegula ni vakhalabye hikuva kona va ta tshama na tintangha ta vona hala tlhelo ku ri na vanhu lava va nga ta va hlayisa hina hi nge swi koti hi ku va hlayisa hikuva hi na mindyangu ya hina hi tekiwile hala tlhelo hi tlhela hi tekiwa hi teka leswi vulaku ku kokwani Mashele hi nge vahlayisi swona swona hikokwalaho va fanele va ya tshama evuhlayiselweni bya vakhegula ni vakhalabye.

Loko u dyuharile a wa ha ri na matimba ngopfu leswi vulaka ku u fanele u kuma munhu un'wana a nga ta ku pfuna hikuva ku na swilo swin'wana leswi i nga ta ka i nga ha swi koteki ku swi endla naswona siku rin'wana wa ku wa tikuma u rivale ku nwa maphilisi muhlayisi wa wena wa swi kota ku ku tsundzuxa ku u rivale ku nwa maphilisi u futhi i nga kumaku siku rin'wana wa kuma wa kuma ku i vabya ngopfu ivi i wa i kuma ku ku hava munhu loyi yi a nga ta ku vitanela ku ambulense kambe loko u ri na muhlayisi wa swi kota ku hatlisa ku vitanela ambulense xiyimo xi nga se za xi biha.

Evuhlayiselweni ku na vanhu lava nga swi dyondzela ku hlayisa vanhu lava nga na timbilu to basa to saseka lava swi rhandzaka ku hlayisa vanhu evuhlayiselweni ku na vanhu vo tala futhi kokwana va nga ti endlela vanghana van'wana futhi naswona ku kokwana loko va ya evuhlayiselweni swi endla leswaku hi tshama hi swi tiva ku va hlayisekile hikuva laha kaya ku va ku nga ri hava munhu mhani va ye entirhweni papa va ya entirhweni na mina futhi ni ye exikolweni kokwana a va ta sala va ri voxe.

Ekaya va swi kota ku ku pfuna hi swilo swo tala u nga ka ku fana na loko u nga swi koti ku ya exihambukelweni va swi kota ku ku tlakula va ku fambisa va ku yisa exihambukelweni u ya tipfuna.

I ku nhlayiso wa le kaya u hlayisiwa hi vanhu va le kaya na maxaka ya wena kasi eka nhlayiso wa vudyuhari wa vutshamo u hlayisiwa hi vanhu lava va nga swi dyondzela va nga na timbilu to basa vanhu lava va swi rhandzaka ku hlayisa vanhu.

I munhu un'wana na un'wana loyi mi tshamaka na yena wa rixaka ra n'wina munhu un'wana na un'wana wa rixaka ra n'wina i fanele ku kuma vukorhokeri bya le kaya hikuva munhu waloye i xaka ra n'wina i fanele a hlayisiwa hi n'wina kambe naswona mi nga swi kota ku n'wi yisa va ya n'wi hlayisa evudyuharini.

Byi hakeriwa hi mfumo, mfumo wa swi kota ku hakela munhu loyi a hlayisaka mukhegula kumbe mukhalabye loko munhu waloye a khe a nga tirhi.

I xikili xo kota ku vulavula na munhu un'wana ku va xikili xo kota ku hlayisa vanhu u tlhela u va na rirhandzu eka vona.

U fanele u swi kota ku n'wi hlayisa u n'wi endlela swilo hinkwaswo leswi a swi lavaka loko a ri karhi a vabya loko ku ri u n'wi u yisa eka vanhu lava hlayisaka vanhu u fanele u n'wi yisa eka ndhawu leyi u swi tivaka ku i ndhawu ya kahle yo duma hi ku khoma vanhu kahle.

Loko vahlayisi va mindyangu va lava ku wisa va phalaliwa hi mali leyi a va tirha entirhweni loko munhu a ya ku wiseni u kuma mali leyi vitaniwaka pension fund u kuma mali ya pension leyi nga ta n'wi hlayisa ku a kota ku hlayisa na muti wa yena.

U fanele u sungula u langutisa laha a nga tirha kona na experience leyi a nga na yona eka ntirho wa vuphakeri u fanele u langutisa na na vanhu lava a nga tirha na vona u va vutisa ku a ku ri munhu wa njhani u tlhela u tiva na no i hanya njhani na vanhu van'wana.

Ndza pfumela hikuva vukorhokeri bya le kaya u va u ri karhi u hlayisiwa hi vanhu lava va nga va ka n'wina kumbe lava nga maxaka ya wena lava va ku rhandzaka kambe u nga kuma ku loko wo ya ekaya ra vudyuhari u nga kuma munhu loyi a nga na mbilu yo biha munhu loyi a pfumalaku rirhandzu.

Ndzi nga n'wi hlamusela ku hikokwalaho ka yini a fanele a nwa mirhi ya yena nakona ku ku endleka yini loko a nga yi n'wi mirhi ya yena yena naswona futhi ndzi nga n'wi byela ku ku nwa loko a nga nwi mirhi ya yena swi endla yini emirini wa yena futhi.

Xo sungula ndzi nga n'wi hlamusela ku loko a dya swakudya leswi nga na chukele ngopfu ku fana na swiwitsi swi n'wi endla yini emirini wa yena na rihanyo ra yena futhi ndzi tlhela ndzi va byela leswaku ku loko va lava ku dya swakudya leswi nga na chukelenyana va fane va dya leswi nga na chukele ritsongo ngopfu ritsongo hikuva loko vo dya swakudya swa chukele ro tala swi ta va onha ngopfu emirini wa vona futhi swi ta onha na rihanyo ra vona.

Xo sungula ndzi nga va byela leswaku swiletelo leswi va ndzi va ndzi nyikaka swona swa kanetana na malungana ni nkhathalelo wa yena naswona ndzi a ndzi ta va nyika swiletelo leswi nga fanela ndzi tlhela ndzi tlhela ndzi tlhela ndzi va tsalela swona ehansi.

Home-based care i ku hlayisa kumbe ku khathalela ka vadyuhari va ri karhi va tshama ekaya, naswona i swilo swa kahle eka vadyuhari. Hikuva va va va ri na ndyangu wa vona, naswona tanihi ri ndyangu ha swi kota ku va hlayisa. Hi kota no va no va tsundzuxa ku nwa mimirhi ya vona, ha swi kota ku va yisela swakudya. Naswona home-based care yi kahle hikuva loko va ri swibedhlele, swibedhlele swa durha. Hi tanihi ndyangu hi fanele hi hakela mali yo tala ku va tshama exibedhlele. Se loko va ri laha kaya ha swi kota ku hlayisa no tlhela hi va hi hlayisa mali.

Nkoka wa kona i ku va na vona va swi kota ku ti hlayisa, naswona va kota ku hlayisa mindyangu ya vona. Hikuva se va kurile, van'wani a va ha tirhi. Naswona ku na van'wani a va yi kumi mali leyi va nge i pension fund ku lava a va laha a va tirha kona. So loko mfumo wu va nyika mali liya muholo wa lavakulu wu endla swilo swa kahle. Ku va kota ku ti hlayisa va tlhela va hlayisa na mindyangu ya vona hikuva se va kurile a va nga ha swi koti no tirha.

Xo sungula ndzi nga tshama ndzi ndzi karhi ndzi va tsundzuxa leswaku va fanele ku teka mimirhi kumbe maphilisi ma vona. Va fanele va hamba va va nwa hi nkarhi, futhi ndzi nga va hlohlotelo no va hamba va jima hikuva loko va jima va ta kuma matimba. Futhi ndzi nga va byela no va hamba va dya mihandzu na matsavu hikuva naswona i swilo leswi swi nga ta va nyiketa matimba, futhi swi tlhela swi va tiyisa swi tiyisa miri, na byongo, na na miri wa vona hinkwavo.

Ina, mina ndzi swi vona swi ri kahle ku mfumo wu nyiketa vanhu lava pfumalaka mali ya mudende. Hikuva a hi hinkwavo vanhu lava tirhaka, futhi laha Afrika-Dzonga nhlayo ya vanhu lavo ka va nga tirhiki yi tele ngopfu ku tlula vanhu lava tirhaka. Se mfumo i swa nkoka ku wu nyiketa vanhu mali ya mudende. Hikuva loko vanhu va nga tirhi na mitirho yi nga ri kona, va ta dlayiwa hi ndlala. Futhi ku ta tlhela ku va na vugevenga, nhlayo ya vugevenga yi ta ya ehenhla.

E-e mina ndzi vona mali ya mudende kumbe social grant yi nga ringanelanga hikuva, hi ku ya hi hi hi tinhlayo mali leyi ringanelaka ku vanhu va kota ku ti hanyisa endyangwini, naswona va kota ku xava swakudya i two thousand five hundred. Se mali leyi va yi kumaka ya mudende a yi ringanelanga hikuva vakhegula na vakhalabye va kuma two point three, ivi vana va kuma five hundred. Se leswi vulaka ku mali yaleyo a yi ringanelanga ku vanhu va nga kota ku ti hanyisa. Yi fanele yi tlakusiwa. Futhi naswona leswi endlaka ku yi nga ringaneli i vukungundzwani lebyi byi nga kona eka vanhu lava nga tshama ka switulu swa le henhla.

E-e, hikuva eka titliliniki to tala ematikoxikaya ku va ku nga ri hava madokodela kumbe manese mo fanela, naswona nhlayo ya vona yi va yi ri ehansi. Leswi endlaka ku ku tala vanhu, naswona loko munhu u kuma ku munhu i ya a tliliniki hi four ya nampundzu a ya vuya hi sikisi ya namadyambu. Leswi vulaka ku ku na lexi xi nga ri ki xa kahle xi endlekaka etliliniki. Naswona varhangeri va hina a va lavi ku yi lunghisa mhaka leyi, hikokwalaho ku nga ta va na vukorhokeri kumbe mphakelo wa le hansi.

Mfumo wu fanele wu thola madokodela na tinese to tala ematikoxikaya. Va fanele va thola na vanhu lava va nga ta famba hi muti kumbe lava lava va nga ta famba va ya eka mimiti leyi nga na vakhegula lava tshamaka va ri voxe. Hikuva vakhegula valavo va pfa va nga swi koti ku famba va ya etliliniki. Xin'wana lexi mfumo wu nga ta xi endlaka i ku va va fanele va maka titliliniki ekusuhani ka miganga hi miganga, hikuva vanhu a va fanelanga va famba nkarhi wo leha va nga se fika a tliliniki. Hikuva u nga ze u wa u nga se fika na le tliliniki hikuva yi ri ekule. Se mfumo wu fanele wu endla leswaku titliliniki ti va ekusuhani naswona vanhu va swi kota ku nghena etliliniki.

I ku ti-mobile clinic ta swi kota ku famba ti ya hi muganga hi muganga ti yisa vukorhokeri eka vanhu lava va byi lavaka vukorhokeri lebyi. Naswona ti-mobile clinic ti pfuna ngopfu ematikoxikaya hikuva ematikoxikaya titliliniki ti va ti ri ekule. Naswona munhu u fanele a famba mpfhuka wo leha ku fika a tliliniki, se loko ku ri na mobile tliliniki a kusuhani wa swi kota ku ya eka yona mobile tliliniki ku tlula ku u famba nkarhi wo leha u ya a tliliniki. Naswona ti-mobile tliliniki ti pfuna vakhegula na vakhalabye lava vo ka va nga swi kotiki no famba hikuva ti ya laha va tshamaka kona, naswona va swi kota ku ku kuma vukorhokeri ekusuhani.

Ina ndzi swi vona swi ri kahle leswaku vanhu va le matikoxikaya va va na titliliniki ta le kusuhi hikuva loko tliliniki yi ri a kule, munhu a nga ze a wa a lova a ri karhi a ya a tliliniki. Naswona tiambulense na tona ti pfa ti teka nkarhi ku fika loko munhu a ti vitanile, leswi endlaka ku munhu a nga a nga lova futhi ambulense yi nga se za yi fika. Futhi ku endla leswaku titliniki ti va a kusuhi swi endla leswaku vakhegula na vakhalabye va hatlisa va korhokeriwa kumbe va hatlisa va kuma vukorhokeri lebyi nga kahle ekusuhi. Ku tlula ku va famba mpfhuka wo leha va nga se kuma vukorhokeri kumbe ku ya a tliliniki. Naswona vaakatiko va hatlisa va pfuneka.

Xo sungula ndzi nga langutisa xiyimo xa yena ku xa pfumela ku ni n'wi ni n'wi teka ndzi n'wi rhwala ni n'wi hoxa emovheni kutani ndzi n'wi heleketa exibedhlele kumbe etliniki hi movha. Naswona ku n'wi heleketa etliliniki kumbe exibedhlele hi movha i swilo leswi swo ka swi nga swi nga fanelangiku hikuva loko olova a ri movheni kumbe hi hi xifambo lexi fambaka hi xona, swi nga endla onge kumbe u dlayiwile hi hina. Nawu wa laha Afrika-Dzonga a wu swi pfumeleli. Kambe ku ku ponisa vutomi bya munhu u fanele u swi endla, u n'wi hoxa a movheni u n'wi heleketa. Hikuva u nge tshiki murhandziwa wa n'wina kumbe wun'wana wa ndyangu wa n'wina a lova mi n'wi langutisile hikuva ma ha yimele ambulense.